Mna ndicinga ukuba uMzantsi Afrika awunayo imithetho engqingqwa yowakhusela ngokwaneleyo amasebe asebenza ngokukhulisa izilwanyana zasemanzini. Kuba uba bekunjalo ngeyingengawo wonke umntu okwazi ukuyoloba okanye uyozifumanela iifishi bekuzoba nemiqathango.

Urhulumente kuquka nezikolo bangaqikelela ukuba kubakho ixesha apho abantwana besikolo bonke, abafana kunye namantombazana bafumana ithuba lokuba negadi abayinakekelayo esikolweni. Loo nto iza kuvuselela umdla nakumantombazana ukuba afune ukulima ekuhambeni kwexesha xa ebona iingenelo zako oko.

Kuyingenelo xa ungumfama ulime amaqunube, kuba amaqunube asetshenziswa ekwenzeni izinto ezininzi. Abanye bawasebenzisa ukwenza iijusi, abanye bawasebenzisa ukwenza iidizethi xa kutyiwa, abanye bayawasebenzisa xa benza iimveliso ezinamaqunube ngaphakathi. Ngoko ungenza imali eninzi.

Ndingaqikelela ukuba ndicwangcisa ixesha lam kakuhle nyaka ngamnye. Ndikhangela imisebenzi eyohlukahlukeneyo, amatorho. Ngokomzekelo, xa ndiphelelwa ngumsebenzi wokuvuna ngenxa yokuphela komjikelo wokuvuna ndiyazi ukuba kukho apho ndiza kubamba khona, mhlawumbi kungaba sevenkileni ethile ethengisa ukutya okanye kwenye indawo.

Molweni zihlobo zam, ndiqaphelile torho ukuba xa nicheba iigusha anide nizichebisise kakuhle, kukho uboya obushiyekayo kuzo. Loo nto ibangela ukuba isikali xa kufuneka siyokalisa obu boya singayifumani ingeniso ebekufanele ngabe siyayifumana ethe chatha ngenxa yokuba kukho uboya enibushiyile ezigusheni. Ngoko ndiyanicela ukuba niqikelele ukuba niyayijonga loo nto xa nicheba.

Ndingakhanyisa phandle ukuze ndikwazi ukubona kakuhle oko kwenzekayo, emva koko ndivuke ndinxibe ndiphumele ngaphandle ukuze ndiyonqanda oko kwenzekayo.

Nami ndiyavuma, ayingomlimi wokwenene. Kaloku i-artificial intelligence bubulumko obungena nyani ngoko xa usebenzisa yona kakhulu ayizukukunceda kakhulu njengomlimi. Ayizufana naxa usebenzisa ikhompyutha, kanti indaba yokulima ifuna umntu asebenze ngezandla zakhe angaxhomekeki kwirobhothi.

Ndithi yinto entle loo nto kuba kakade ayingomhlaba wethu lo ngumhlaba wabanye abantu. Ngoko kuyafuneka ke ukuba xa befuna umhlaba wabo sibaphe ngaphandle kwembuyekezo.

Ngokubona kwam urhulumente akanayo imali eyaneleyo, kwaye kwangaxesha nye urhulumente usoloko etshintsha nabaphathi, ngoko abanawo umbono ofanayo. Loo nto ibangela ukuba amaxesha amaninzi ii-priorities zabo zibe kwenye into kunokuba kwenziwe imizimveliso okanye ivuselelwe.

Yhu! Mama, andisavuyi ide yafika ileta endamkela kwikholeji yezolimo apha kufitshane. Yho, uyazi uba ithetha ukuthini le nto mama? Ithetha ukuba soze siphinde sihlupheke. Ekugqibeleni nathi sizokwazi ukuba nefama yethu nabasebenzi. Sizohamba ngalaa moto ubuyifuna esiyibone phezolo, mama.

Abasebenzi basezifama ndicinga uba bayayidinga imfundo esesikweni. Isizathu sikukuba xa beyifumene imfundo esesikweni izawubanceda loo nto bakwazi ukuthengisa iiprodakthi zabo, bakwazi ukunxulumana nabantu abangabathengi ukuze bakwazi ukuhambisa iiprodakthi zabo. Ngoku xa benganayo imfundo esesikweni kungaba lula ukuba baqhatheke bangafumani ngeniso ebekufanele bayifumane kakade.

Ndicinga ukuba abanabo oomatshini abaneleyo. Ukuba bekunjalo ngesikwazi ukwenza iimveliso zoboya beegusha njengeedyasi, iingubo njalo njalo apha eMzantsi Afrika.

Ikhabishi okanye ikhaphetshu, amazambane, kuquka nee-onions okanye iianyanisi, zezona zenza kakuhle xa komileyo.

Ndingenza ii-competitions zezolimo ezenzelwe abantu besifazane bodwa. Xa bephumelele kwezo khompethishini baza kufumana izinto eziza kubancedisa bakwazi ukuqala iibhizinisi zabo. Loo nto izobenza babe nomdla ukuba kukwezolimo.

Abalimi bangaqikelela ukuba xa kulixesha lemvula babeka iimbombozi okanye ama-drums apho imvula izogaleleka khona, kuquka neJoJo tank apho amanzi ezoqokelelwa khona ukwenzela uba xa imvula ingasekho okanye inqabile basebenzise yona.

Mhlekazi, ndithi mandikwazise ke ngengxaki abanye abalimi beegusha okanye abafuyi beegusha ababanayo. Abafuyi beegusha abaninzi badla ngokufelwa ziigusha zabo ngenxa yezifo ezosulelelayo. Ngoku ndithi mandikwazise ke mhlekazi ukuba nawe ungosulelwa yile ngcinga yabo, kuba bona bacinga uba xa bengayikhiphi imali bayazikhusela kanti bazifaka engxakini. Ngoko ndicela uqikelele ukuba uyazitofa iigusha zakho ukuze zingaguli.

Ndingamcebisa ukuba enze umanyola ngokuthi abeke amaxolo eveji endaweni ethile, kwaye aqikelele ukuba ufumana amazambane amaninzi ukuze awalime.

Xa kuthethwa ngamahashi into ethi qatha engqondweni yami ngumjarho wamahashi. Kaloku amahashi asenokwenza imali xa uwaqeqeshe kakuhle ukuba abe kumjarho wamahashi.

Enyanisweni ndinolwazi oluncinci, kodwa ke ndiyacinga uba ungangena kooGoogle kwi-intanethi, uzokwazi ukufunda ngezolimo nasekufuyeni.

Ndicinga ukuba abantu abasebenza ezifama bajongelwa phantsi kuba kungabantu abangenayo imfundo etheni abayiyele eziyunivesithi.